Go tshameka metshameko ya mo megaleng go ka thusa motho go lapolosa tlhaloganyo, go nagana thata ebile gape o ka itlosa bodutu. Ebile gape ka ikutlwa a imololegile ka gonne tlhaloganyo e tlebe e lapologile go nagana thata ka a ntse a tshameka metshameko mo mogaleng wa letheka.

Tota nka seke ka re motshameko ya mo megaleng e fokoditse go tshameka ka nama ga motshameko. Ka gonne fa re lebelela mo bathong, batho ba bona metshameko ga nama go le botoka go na le ga metshameko ga megala ka gonne go na le dilo di le dintsi tse di ba tswelang mosola mo go tshamekeng ga nama. Jaaka go nna o itekanetse mo mmeleng, ebile gape go lapolosa le tlhaloganyo, fela jaaka go tshameka mo megaleng go lapolosa tlhaloganyo, mme gape go ntsha bodutu.

Motshameko o o ka o tshamekang mo mogaleng o e leng gore o na le kgaisano e sireletseng, e ka nna motshameko wa chess, le ludo, le morabaraba. Mme fa o batla metshameko ya nama, ke motshameko wa bolotloa, kgwele ya dinao, le baseball-o le metshameko e le mentsi fela jalo le jalo eo ka e tshamekang.

Ditsela tse e le goreng batho ba dirisa go tshameka metshameko ya ileketeroniki mo nakong ya gompieno di ama metshameko ka tsela e e sa siamang. Ka gore metshameko ya nama ke yone e botlhokwa thata mo bathong le mo mebeleng batho. Mme fela e ya di electronic le yone e siame, e siametse gore batho ba kgone go itse tsa thekenoloji le gore ba seke ba salela kwa morago mo go tsa thekenoloji.

Metshameko ya megala ke e ratela gore go le gantsi fa o sa itse go tshameka motshameko o tlabeng o tlhophile gore wa go tshameka mo megaleng, e kgona go supetsa gore o tshameka jang motshameko o go fitlhelela o nna moitseanape wa motshameko oo. O itse go o tshameka ba botswapelo ka poloko, ebile o tshwenya le go o rata, ebile o go ntsha bodutu. Jaaka metshameko e tshwana le bo chess. Fa o sa itse go tshameka chess sentle, o kgona go thusiwa ke yone thekenoloji gore o itse go tshameka motshameko wa chess.

Ditlhokego tse e leng gore di a tlhokega fa motho a tshameka motshameko wa mo internet, o tla tlhoka jalo mogala wa letheka o o kgonang go tsena kwa di websaeteng kgotsa bone bobi ba letlhakore kgotsa mogala o o kgonang go tsena mo mafaratlhatlheng. Gape o tla tlhoka le data e e ka dirang gore kgotsa e ka go thusang go tshameka go fitlhelela o kgotsofala. Metshameko e ke itseng e le goreng e tumile thata gore ba e rata ke jalo di-casino games, mme ka gonne ba di ratela gore ba kgona go nna le tšhelete go tswa mo go tsone.